Mehleng ya kasheno lena re phela ka mehla moo sebediswang di-cell phone kgafetsa. Nka eletsa batswadi hore ba be le nako eo ba dumellang bana ho sebedisa difounu ka yona. Ho be le nako eo e leng ya mosebetsi wa sekolo, nako eo leng mosebetsi wa ka tlung kapa nako ya dintho tsa bohlokwa. Ka tsela eo batswadi ba tlabe ba kgonne ho laola bana bana ka taba ena e tjena.

Mme di-game ke tse ding tsa dintho tse hlapholang hlooho haholo teng haholo, ha ke tswa sekolong. Ke ne ke kopa hore ha ke tswa sekolong o mpo o di kgutlise. E re ka nako ya mantsibuya wa di nka hape. Ebe ke ngola mosebetsi wa sekolo ka ha hlooho e tlabe e se e hlabollohile ka nako eo.

Ke na le yona game eno ho thweng ke ya PS5. Teng e nthabisa haholo ka ha nna ke bapala bolo ka yona. Mme bolo nna ho nna e nhlabolla kelello.

Ka nako tsa phomolo nka etela bakeng tsena tsa mahae, mme ha ke fihla bakeng tsena tsa mahae be ke hohola batjha bana kaofela. Ba ntse ba le makgatheng ao ho bapala tsona di-game. Ebe ke ba jwetsa molemo wa ho bapala di-game ke ba jwetsa nako ya ho bapala di-game. Ebe ke ba ruta le ho re di bapalwa jwang.

Ke di bapala tsatsi le letsatsi di-game tsa founung, ka ha ke tshepa hore di nhlabolla kelello teng haholo nakong ya ha ke tswa sekolong. Ke ikutlwa ha monate haholo kapa ke ikutlwa ke le motlotlo ka di-game tsa phone tsa founung ya ka. Ka ha di etsa mosebetsi oo ke o batlang. Ona mosebetsi wa ho hlabolla kelello.

Nna papadi e ke e ratang. Ke papadi ya bolo ya maoto, mme e melao ya teng e batla e le mengatanyana. Melao ya teng ke hore o ska bapala le batho ka tsela e sa nepahalang. E le yona, ho ba raya. O seke wa kena ka lebaleng ka ntho tse sa tlamehang ho kena ka lebaleng le tse ding tse ngata.

Abuti ke hlokometse enngwe taba kamora hore o bapale di-game tsena tsa Esport, o so dula ho bapala di-game. O ja ha qeta o robala ha o sa hlapa le ho hlapa. Ene ho no ha ho nthabise, le teng ha e thabise le moratuwa wa hao. Ke yena mbotsitseng mona maobane hore o utlwile ho na letsukanyana ebe o ntso hlapa na. Atjhe abuti ke kopa o itlhokomele ka seo.

Kotsi tsa cell phone di ka ba ngata, ya pele ke hore e lematsa mahlo cell phone ha o dula o shebile, e ka o bakela le ditsotsi.

Monna ekare re tlo hlolana ka morao, o be le mohala tjena o bapalang dipapadi tsena tsa Esport. O so o bua le rona ka mokgo o batlang. O so o bua le batswadi ba ka le batswadi ba hao ka mokgo o batlang ka teng. Ekare ke thaka tsa hao. Ke a o kopa monna tswetswe tswe ebang o ntso kganna ka eo tsela. Re keke ra utlwana le kgale le dipapadinyana tsena tsa hao tsa Esports. Ke tla di nka o timellwe. Ka hoo, nthwena ya wena mona ya hore o tella batswadi wena mona e fele tsatsing la kasheno lena. Ha e sa fele, o tla mpona.

E ka senya motho hampe mpe teng kelellong kapa hona mmeleng. Kelello e se tlo tlwaela ho dula e nahanne game feela. A sa nahane tse ding tsa dintho tsa bohlokwa mme le ona o tlo ba botswa ka ha ha o bapala game o dula o ituletse fatshe. Ka hoo, ha hona ntho o tlo etsa le letho.

Batho ba sebedisa makgolo a mangata hampe ebile ba bang ba sebedisa dikete. E le ho bapala di-game founung tsa bona. Ke ne ke ka kgothaletsa batho bana hore tjhelete e ya bona ba e nke ba shebe ho na le ntho eo thweng ke forex, moo teng ba ka kgona hore tjhelete ya bona e tswale tjhelete e ngata ngata.

Masea a ka a matle ke tlo le eletsa tsatsing la kasheno lenana. Ebile ke tlo le eletsa ka nthwe e pela lona monana e le etsang kgafetsa kgafetsa. Ke hlokometse hore le lerata di-game. Ha se ntho e mpe ya ho rata di-game ebile ha se ntho e mpe ho bapala di-game. Empa le tlameha le shebe le bapala di-game tsa mofuta o feng. O ke se bapale di-game tsa bonokwane. O tlo ba senokwane, bonyane ha o bapala tsa bolo, mohlomong o tla rata bolo.

Ee, kgotso kgalala yeso ke a bona o ntso le besakga monanang, o shebane le game. Maoba mona ha ke feta tseleng mane lebenkeleng leo, ho thweng ke three ranteng. Ke ile ka kopana le moshemane e mong a tshwanang le wena tjena. A bapala tsa hao, mme o ile a re ha kena ka tseleng koloi ya mo thula a sa e hlokomele ka o shebane le phone. Ka ho motswallle ke a o kopa game ya hao, ke ne kopa o e bapale nakong eo o dutseng fatshe ka yona. Hoba nakong ena ha o ntso tsamaya di ngata dintho tse ka hlahang tsa ho hlahela. Mohlomong neng neng ho ka hlaha mashodu a batla ho tjhamola phone ya hao, kapa wa thulwa ke koloi o sa hlokomele.